Xana ndibona iilori ezithutha imithwalo bendicinga bana kuyasetyenzwa. Ezinye ke aziveli kwalapha kule ndawo sihlala kuzo, zivela kwezinye iindawo, zithunyelwe uzisa izinto. Iyaxhomekeka ke apho ibe iziintoni, ezinye iilori ziyakwazi uthutha iimoto, ezinye iilori ziyakwazi uthutha izinto ezithunywe ngabantu abazithengileyo.

Ndingamxelela, cinga nje ngexabiso elincinci lokugcina iindlela ezilungileyo kunye nohambo lwakho lukhuselekile. Lutyalomali oluyimfuneko ukuze sibe lula apha ezindleleni.

Ndizokhalaza apha. Ndixelile bana ndiya eKapa ndisuka eGqeberha, not eThekwini. Ndicela le nto itshintshwe ngoba kaloku ndibhatele apha. Andiyazi ke yenzeke njani ngoba ndixelile kakuhle uba ndiya eGqeberha, not eThekwini. Ndicela itshintshwe ngendlela entle.

Apho ndihlala khona iye ixhomekeke ke uba ukhwele kubani. Abantu bohlukene, abanye banobubele, abanye banobudlongodlongo. Iyaxhomekeka ke yonke ke le nto.

Zilungile zona kodwa ke yile nto ke ibalulekile ujonge nomntu okhwela kuye. ngoba ngoku kwixesha esiphila kuyo izinto ezenzekayo siyakwazi nothathelwa izinto zethu kwizinto esizikhweleyo, kwenzeke izinto, sirojwe.

Ndingayibuza kaloku loo nto kumntu endihleli ecakwakhe uba yimalini okanye xa ndiqala ukhwela emotweni ndibuze udrayiva wemoto le, iyimalini ukuya kule ndawo ndiya kuyo kuze ndingene ndiyazi.

Ndingaya kulaa ndawo funeke ndiye kuyo yetikiti ndiyoxela bana ndixelile bana ndiya phi. Ndisuka phi, ndiya phi. Ndingafuna ke ngoku apho ke ngoku bayilungise ngexesha ngoba kaloku funeke ndimkile ngexesha.

Ndingathi inceda urhulumente nalapha ezindleleni, nokuba kwaziwe iimoto ezigqithayo kujongwe, kwezi toll gate kuyajongwa. Kuzojongwa ke ngoku nezinto ezenzekayo apha ezindleleni kuyaziwe bana xana uhamba usiya kwiindawo ezikude funeke uzibhatalile ii-toll gate. Apho ke iyanceda ke, iyanceda ke le nto nakwiindlela, inceda nakurhulumente, nakwinto funeka uyazi bana yimeko le funeke yenzekile, funeke ubhatalile.

Ndiye ndihlale emva phakathi kwabantu. Andithandi uhlala phambili ngoba phambili uzaba noxanduvo lothatha iimali zabantu, ube uzidinelwe uvela emsebenzini, funeke uqokelele uncedise umntu lo uqhubayo.

Kukho imini kwakukho i-strike apho kuthiwa ke kwakume iiteksi, zazingahambi iinqwelo. Kwafuneka ke sisuke emsebenzini sigoduke ngeenyawo. Sahamba ke eGqeberha sahamba ngeenyawo ugoduka ngoba babetoyitoya abantu beeteksi.

Njengomqhubi webhasi kwimigama emide inyanzelekile ube naye umntu otshintshana naye. Ubana akekho umntu otshintshana naye kuyomane kufuneke umane uyomisa endaweni noba uthathe ixesha elincinci bakhe baphumle nabo abantu baphume baye kwiindawo zozihambisa, uchama, iithoyilethi, ukhe uhlale uphumle kancinci ubethwe ngumoya. Nalapho ke funeka uhleli usele izinto ezizokwazi uba ungadinwa.

Licebo elihle kodwa ke umntu funeke elumkile ngoba iimoto, izithuthi izinto ngemini yakusasa ziyaphithizela. Umntu funeke alumkile ejongile ngoba iingozi ziyayenzeka.

Ndingamxhasa kuloo nto ayifunayo, kodwa ke funeke elumkile ngoba kaloku iimoto nezinto ezihamba endleleni ziyingozi xana uqhuba ibhayisekile.

Into yophatha iprem uzokhwela izithuthi zowonkewonke andiyixhasi ngoba kaloku iyasokolisa. Funeka ufike uyivalile, uyibeke endaweni, uzohlalisa abahlali kakubi. Andiyikhuthazi kakhulu into yophatha iprem, uphathe umntana ngeprem xana uzokhwela izithuthi zowonkewonke.

Yenza ubomi bube lula ngoba kaloku umthetho nombutho wenza abantu babone. Naxana ushiye into uyakwazi uyoxela phaya embuthweni kwenzeke ntoni, naxa kwenzeke into embi.

Owu! Bhuti ndiyacela, zibambe ngoba kaloku nathi sizama ukulala. Kudala uzikhulula, noko uhleli nabantu, zibambe.